Ditlamelwane tsa pholo tse di tlamelwang bogodi ke dikolobe tsa naga, diphologolo tse di jang maungo a tshimo le dinyenyane tse di mo ditlhareng. Dikgetho tse di ka thusang ke go tshegetsa dijo tsa tlhago, go tlhoma protected areas, go thibela tshenyo ya lefatshe, go ruta batho le go direla diphologolo ka mokgwa o o laolwang.

Bagodi ba tlhoka kgatlhego, tshireletso le lorato. Fa ba tlhokomelwa ke lelapa ba bona dikobo tse di bokoa tsa setso, botsogo le thuto ya botshelo. Fa go tlhoka dintlong tse di tlhomelang bagodi di ka tlisa thuso e e laolwang le e e tlhomegileng .

Batho ba lebeletse kgatlhego, tshireletso, botsogo jo bo tlhomologileng le boipuso. Se tota se leng baemamori se bontsha gore ditlhoko tse dingwe ga di tlhamelele. Ka gonne batsofe ba bangwe ba tlhokomelwa ke ditsela tsa setšhaba kgotsa ditlhong tse di tlhokomelang . Mme ba ka iketla ba kgaogantsha.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopang maikutlo a gore batsofe ba tshwanetse go tlholwa le go tlhokomelwa. Tlhokomelo ya batsofe ke boikarabelo jwa lelapa le setšhaba. Go tshegetsa batsofe go tlisa kgotlhelo, lerato, tlotlo le boipuso.

Seabe sa lelapa le setšhaba mo go tlhameleng batsofe se botlhokwa. Mme se farologana go ya ka ditso. Lelapa lefa tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, lerato, tshireletso le thuto ya setso. Fa setšhaba se tsenya letsogo ka dithuso tsa botsogo, ditlhong tse di tlhokomelang batsofe le mananeo a thuto. Mo mafelong a mangwe lelapa ke lona le tlhokomelang botlalo batsofe. Fa mo mafelong a mangwe setšhaba se tsenya letsogo le legolo. Go tlhoka kemo nokeng go tlhoma dikamano tse di siameng magareng ga lelapa le setšhaba, go netefatsa batsofe ba tlhokomelwe sentle.

Mo tikologong bagodi ba tlamele go ditlhong tse di tlhokomelwang botsogo, mananeo a setšhaba, dijo le ditlhopha tsa thuto le boipuso go netefatsa tlhokomelo e e tlhamaletseng le botsogo jo bo sireletsegileng.

Bagodi ba ba sa kgoneng go tlhokomelwa ke lelapa ba ka tlhokomelwa mo mo dintlong tse di tlhokomelang bagodi le mafelong a setšhaba. Ba amogela tlhokomelo ya batsogo, dijo, boikatlhogo, thuto, tshireletso le kgatlhego. Mme ditirelo tse dingwe di a duellwa fa dingwe di kwa bonwa mahala kgotsa ka madi a a tlase go latelela lefelo le setšhaba.

Thulaganyo ya puso e fa motshelo wa ditirelo tsa botsogo, dijo le ditlhare mo go bagodi. Mme go ka tlhokafadiwa ka go oketsa ditirelo tse di tlhomaletseng, go netefatsa tshireletso ya madi, kwetliso ya batlhokomedi, dikamano tse di gaufi le lelapa le mananeo a .

Penšene ya thuso e thusa go fokotsa kgatlhego, go fa tshireletso ya madi, go tshegetsa botsogo le boipuso. Mme ka tsela e o oketsa boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso.

Go dira kopo ya penšene ya puso ya go tlhokomela batsofe. Motho o tshwanetse go tsaya tshedimosetso e e botlhokwa jaaka ID, birth certificate le jwa botsogo. O tshwanetse go fitlhela community service tsa go department of social development. A tlatse foromo ya kopo le go naya tse di tlhokagaleng. Lefapha le tla sekaseka kopo. Mme fa a amogetswe penšene e tla tswelela kgwedi le kgwedi, go thusa gore ka dijo, meriana le ditirelo tse dingwe tse di tlhokegang.

Penšene ya thuso e thusa go fokotsa morwalo wa madi mo malapeng go tshegetsa botsogo le boipuso jwa bogodi. Mme e fokotsa kgotlelelo le kgatlhego mo botlhokomeding.

Motho o simolola go amogela penšene ka dingwaga tse di rileng sixty kgotsa go feta. Ka gonne go ya ka maemo jwa botshelo le tlhokomelo, go netefatsa tshegetso mo bothong ba ba godileng le go tsamaisa mananeo a setšhaba ka tsela e e laolwang.

Go thusa batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhela dipetlele, re ka netefatsa subsidies transport-o ya setšhaba, dipetlele tse di healthy, ditirelo tsa digital le thuto ka tsela tsa go fitlhelela tlhokomelong. Sena se thusa go oketsa tshireletso ya botsogo le boleng jwa botshelo jwa batsofe.

Go netefatsa gore batsofe ba kgona go fitlhelela dipetlele go tlhokega thuso ya madi, transport ya setšhaba, dipetlele tsa haufi, ditirelo tsa digital-e, thuto e e motlhofo. Dikgotsa tseno di oketsa tshireletso ya botsogo, boleng jwa botshelo le boipuso jwa batsofe. Mme di fokotsa kgatelelo ya letsatsi le letsatsi mo botshelong jwa bone.

Mo lefelong le o dulang teng sekgala se se kanakang go bona ditlamelo tsa pholo se itshegile ka gore ke motseng kgotsa toropong le tlhogo ya naga. Ditirelo tsa tsone tsa botlhokwa di thusa ka go boloka tikologo e e phelang go tswelela phepho le bio diversity le go oketsa boikanelo jwa batho, ka go sireletsa metsi, mobu, difate le go diphologolo le go laola diphologolo tse dikotsi.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele kwa mekhukhung go oketsa tshireletso ya botsogo, go fokotsa kgatlhego ya transport-o, go netefatsa boitenekano jwa setšhaba le go tsweletsa boipuso jwa batho ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele.